Iindlela ezilula zokufudusa imiphakathi esahlelwe ziinkhukhula kukobana kube namahlelo wokufudusa abantu. Ezinye zeendlela ezilula zokufudusa imiphakathi esahlelwe ziinkhukhula kukuthi ihlekelele efana neenkhukhula ihlelelwe ngaphambi kwesikhathi njengokuba neendawo lapho abantu bazokufuduselwa khona. Kube neenkhwama zeemali ezibekelwe lokha nakusahlela iinkhukhula begodu besizo elirhabako bahlale batjhejile ngaso soke isikhathi, bekulungiswe neenthuthi ekuzokufuduswa ngazo abantu.

Nanyana i-TB ingangena nanyana ngubani abantu abasemazingeni aphezulu wokutshwayelekeka nge-TB babantu abanamasotja womzimba abogabogako njengabantu abanentumbantonga, abantu abangadli kuhle nabantu abanesifo setjhukela. Abanye abantu abasemazingeni aphezulu wokutshwayelekeka nge-TB babantu abaphila nabantu esele batshweyelekile nge-TB njengamalunga womndeni, abasebenzi bezepilo nabantu abaphila la kuhlala abantu abanengi khulu khona. Ngale kwalokho iindawo ezinomthangalasisekelo wezepilo ongasisebujameni obuhle kungakahlwengeki kuhle begodu kutlhayela iinsiza zezepilo abantu abahlala kilezo ndawo basezingeni eliphezulu lokutshwayelekeka nge-TB.

Lokha nakutholakala bona umuntu akathathi imitjhoga yakhe ye-TB ngefanelo umuntu loyo angazithola atshwayeleka ngomhlobo we-TB osele ungasalapheki i-drug resistant TB, lapha imitjhoga ye-TB umuntu anikelwe yona ingasasebenzi kuhle, ingasanawo amandla wokulwisana ne-TB lokhu-ke kuzokungezelela isikhathi sokuthi umuntu alapheke aphole. Okhunye okungenzeka kukobana igciwani le-TB libanamandla abuyelelekweko, lokha umuntu nakangathathi imitjhoga yakhe ngefanelo kwangangokuthi i-TB igcina seyirhatjheka emphakathini kutshwayeleke woke umuntu.

Itheknoloji ye-GPS isezingeni eliphezulu khulu. I-GPS sisetjenziswa esiqakatheke khulu ukusiza abatjhayeli bama ambulensi ukuthi bafumane iindawo ezingakahleleki khulukhulu iindawo ezisemakhaya. I-GPS isiza abatjhayeli bama ambulensi ukuthi bathole indawo abaya kiyo, babone ukuthi ikuphi begodu iyatjengisa nalokha nakunesiminyaminya endleleni. Okhunye kukobana i-GPS isiza ngokukhombisa iindawo ezaziwako njengeenkolo neembhedlela, ukusiza ukuthi abatjhayeli bama ambulensi bafumane iindawo abaya kizo msinya.

Inghana sihlahla esitjalwako esisetjenziselwa ukulapha amalwele ahlukahlukeneko afana nomkhuhlani, amathumbu nehloko. Ukuzilapha ngenghana umuntu angayibilisa afuthe ngayo namkha ayibilise ayisele itjhisa. Lokha umuntu nakavaleke iimpumulo abhalelwa kuphefumula kuhle angabilisa inghana afuthe ngayo, lokhu-ke kuzokuphumuza umzimba womuntu loyo azizwe akhululekile ancono kunalokha angakafuthi ngenghana. Umuntu owehlwa mkhuhlani ubiliselwa inghana asezwe yona itjhisa.

Ibhubhubhu sihlahla esitjalwako esisetjenziselwa ukulapha amalwele ahlukahlukeneko afana nomkhuhlani, amathumbu nehloko. Ukuzilapha ngebhubhubhu umuntu angayibilisa afuthe ngayo namkha ayibilise ayisele isatjhisa. Lokha umuntu nakaveleke iimpumulo abhalelwa kuphefumula kuhle angabilisa ibhubhubhu afuthe ngayo, lokhu-ke kuzokuphumuza umzimba womuntu loyo azizwe akhululekile ancono kunalokha angakafuthi ngebhubhubhu. Umuntu owehlwa mkhuhlani ubiliselwa ibhubhubhu asezwe yona isatjhisa.

Abantwana abasese ngaphasi kweminyaka yobudala bafundiswa ngokwaneleko ngokukhandela imbeleko ngombana urhulumende unamahlelo ahlukahlukeneko wokufundisa ngokukhandela imbeleko eenkolweni. Kanti kwesinye isikhathi kuthunyelwa abasebenzi bezepilo emphakathini njengamaholweni womphakathi neenkolweni ukuyokufundisa abantwana abangaphasi komnyaka yobudala ukukhandela imbeleko. Nemidlalweni yakumabonakude emidlalweni yomoya kube neenqetjhana lapha abalingisi bafundisa abantwana abasese ngaphasi kweminyaka yobudala ngeenkhandelimbeleko.

Iinthuthi zabantu abagulako ziqakatheke kwangangokuthi lokha nakunengozi zeendlela ziba seduze ukuthi ziphekelele abantu abagulako eembhedlela nemitholapilo. Kanti zifinyelela nalaba abahlala eendaweni ezikude khulukhulu eendaweni ezisemakhaya abangakghoniko ukuzifikela bona ngokwabo emtholapilo namkha eembhedlela.

Ukurhaya kulokha umelaphi wendabuko nakatshaya umuntu ngo-razor endaweni ethileko yomzimba. Umuntu nabamrhayako vane agula ajame igazi namkha aqiniswa.

Amatliniga abomakhambangendlwana ayafika ngekhethu lokhu-ke vane urhulumende akwenzela ukuthi kufinyelelwe laba abangakghoniko ukuya emtholapilo namkha eembhedlela ngaso soke isikhathi, begodu kuletha iinsiza emphakathini ngokuduze.

Kumlethela umkhokha umuntu wengubo ongakahlanzwa ngokwesintu ngemva kokurhulula umbungu esibhedlela, ngombana kunekolelo yokuthi nawungakahlanzwa abamanengi amathuba wokuthi abantu abalelesako bakulelesele ugcine ukugula.

Ngikholwa bona iinhlahla zesintu zingawelapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emtholapilo ngombana iinhlahla zesintu ezifana nesikghopha ngizo kanye ezisetjenziswa enhlahleni ezisetjenziswa bodorhodere eembhedlela.

Lokha umuntu indlu yakhe nayilumethe umlilo angaphepha ngokuthi, into yokuthoma angayenza avale iimpumulo ukuthi angarhogeli intuthu, kwesibili angagijimela ngaphandle alinge ukuthola isizo umlilo uqinywe ngamanzi.

Isasa yinto esasigojwana yombala onzima nomhlophe, etholakala enungwini. Esikhathini esinengi isetjenziswa belaphi bendabuko ukwelapha umuntu ogulako.

Nanyana kungakakateleleki bona abelaphi bendabuko babeneencwadi zokuthengisa imitjhoga nezokwelapha, kuqakathekile ukuthi babe nazo ngombana amalanga la kunabanye abantu esele bagalaja abantu ngaphasi kwegama labelaphi bendabuko.

Urhulumende ngokusebenzisana nezazi zezepilo ngibo ekufanele benze isiqiniseko sokuthi, imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana ukwenza imigomo ezokuqinisekisa ukuphepha kweenguli, nokobana kulandelwa imithetho nemigomo yezepilo.

Indlela encono ama-ambulesi angafika ngayo lula eendaweni ezineemphande ezingakahleleki lokha nakunobujamo oburhabako kukobana ama-ambulesi asebenzise itheknoloji ye-GPS ngombana isezingeni eliphezulu khulu. I-GPS isiza abatjhayeli bama ambulesi ukuthi bathole iindawo abaya kiyo, babone ukuthi indawo leyo ikuphi begodu iyatjengisa nalokha nakunesiminyaminya endleleni. Okhunye kukobana i-GPS isebenzisa itheknoloji esezingeni eliphezulu ukukhombisa iindawo ezaziwako njengeenkolo neembhedlela ukusiza ukuthi abatjhayeli bama ambulensi bafumane iindawo abaya kizo msinya.

Ukulatjhwa kwe-TB kungathatha isikhathi esingangeenyanga ezisithandathu ukuya eenyangeni ezilitjhumi nambili, kodwana isikhathi sokwelapha i-TB siyahluka ngokuya kwezinto ezifana nomhlobo we-TB hlangana nokhunye. Kanti lokha umuntu nasele aphethwe yi-TB ebhalela imitjhoga i-drug resistant TB kungathatha isikhathi eside khulu ukuthi alapheke.

Emzimbeni womuntu umtholo usiza ngokwehlisa ukuvuvuka, ukulapha amagulo ahlukahlukeneko njengokuqeda ubuhlungu emehlweni. Kanti kwesinye isikhathi usetjenziselwa ukusiza lokha umuntu nakabhalelwa kuphefumula.

Indlela encono yokubona ukuthi isihlahla sokwehlisa umzimba ngiso mbala namkha ngesomgunyathi kuqalisisa ukuthi isihlahla leso senziwe ngani, nokuthi izinto ekwenziwe ngazo isihlahla leso ziqinisekisiwe na ukuthi ziyawehlisa mbala umzimba. Enye indlela kukobana uqale la kubuyekezwa khona isihlahla leso uzwe amazizo wabanye abantu akhe basisebenzisa phambilini.

Iye ukubhema kunomthelela oyingozi emntwini wembaji ngombana kukhuphula amathuba wokuthi umuntu abe nekankere yamaphaphu, ajanyelwe yihliziyo, abhalelwe kuphefumula kuhle begodu kungasasebenzi kuhle isidoda sakhe. Kanti ngale kwalokhu ukubhema kubangela ukuthi umuntu aluphale msinya.

Abobaba abakholelwa emajimeni wokuyelelisa nokufundisa ngekankere yobudoda, ngombana esikhathini esinengi abobaba bayasaba ukuya emtholapilo namkha eembhedlela ukuyozihlolisa ukugula ekufana nekankere yobudoda.

Imiraro abelaphi bendabuko namkha iinyanga abahlangabezana nazo esikhathini sanamhlanjesi kukobana sele kunabantu abagalaja abantu namkha abagalaja iinguli bazenze abelaphi bendabuko yeke abantu abanengi abasazithembi iinyanga nabelaphi bendabuko kanti eminye imiraro ebaqalana nayo kukuthi sele kunemithetho engamele ukusetjenziswa kwemithi kweenhlahla zesintu lokho ke kwenza ukuthi abelaphi bendabuko babhalelwa kusebenza kuhle ngombana abantu batjelwa ukuthi lokha nabasebenzisa iinhlahla abazithola kibodorhodere kufanele bangazisebenzisi lezi ebazithola ebalaphini bendabuko namkha eenyangeni.

Umarobazibukhali sihlahla sesintu namkha isihlahla sendabuko esisetjenziselwa ukulapha amagulo ahlukahlukaneko nokulwisana nemikhokha, sihlaza ngombala kanti sinemida enzotho kuthi ngemahlangothini sinezinto ezihlabako ezinzinyana.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV ne-AIDS kukobana asele imitjhoga yakhe ngefanelo ngokutjho kwabodorhodere, begodu angathomi acabange ukuthi ipilo yakhe sele iphelile njengombana sele atshwayeleke ngentumbantonga nje.

Imiphakathi ingakhuthaza abantu bembaji bona batjheje iimpilo zabo ngamalanga ngokuthi kube neendawo lapha abobaba bangahlangana khona bazizwe baphephile bakhulumisane ngepilo yabo ngaphandle kokwahlulelwa namkhana bahlekwe. Okhunye ekungenziwa kukuthi kubanjwe amajima akhuthaza abobaba ukuthi bazitjheje nangokubakhuthaza ukuthi bazibandakanye emahlelweni wezepilo bebazithabulule, badle ukudla okunepilo.

Iintjhijilo namkha ubudisi obandise ukuthola ziinthuthi zabagulako eendaweni zemakhaya kukuthi iindlela zeendaweni zemakhaya esikhathini esinengi azikalungeli ukukhamba iinthuthi, uzithola zinamatje namkha zinemigodigodi. Ezinye iintjhijilo iinthuthi zabagulako eendaweni zemakhaya ebahlangabezana nazo ziimphande ezingakahleleki kuhle.

Indaba yokusebenzisa iinhlahla zesikhuwa neenhlahla zesintu kanyekanye yindaba ebudisi khulu, khulukhulu naziza kwezokuphepha kwabaguli. Nanyana iinhlahla zesintu zingalethwa emtholapilo kuzokuba budisi ukuthi iinhlahla zesikhuwa zilethwe ngeendumbeni zabelaphi bendabuko, ngombana kuzokuba nesitjhijilo sefihlo ekhambisana nekambiso yokwelapha ngeenhlahla zesintu.

Ukuthabulula umzimba kusiza abantu bembaji ngokuthi amasotja wabo womzimba ahlala anamandla ukulwisana namagulo begodu abaluphali msinya. Kanti ngale kwalokho baba namandla bahlale baphilile ngaso soke isikhathi.

Abonesi nabodorhodere ematlinigi kufuze bafundisiwe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu, ngombana lokho kuzokusiza ekutheni bangasebenzisi iinhlahla zesikhuwa ekubeni isiguli sifuna isizo lesintu.

Isihlahla umarobazibukhali sisiza ngokuthi siqotjha imikhokha emzini, begodu ngakwelinye ihlangothi sisiza ngamagulo ahlukahlukeneko ekufaka hlangana ihloko, amathumbu nomgomani.

Umanzamhlophe sihlahla esihlaza esinemida emhlophe ngemahlangothini kuthi phezulu uyahlaba. Umanzamhlophe usetjenziselwa ukulapha amagulo ahlukahlukeneko, kanti umuntu olatjhwa ngawo angageza ngawo namkha agabhiswe ngawo.

Kuqakathekile ukuthi imiphakathi yemakhaya ithole imitjhoga ngombana ngaphezulu kwakho koke kulilungelo labo ukuthi bathole imitjhoga. Kanti ngale kwalokho kusiza nokuthi umphakathi uhlale uphilile namagulo angarhatjheki lula.